Vatirhi va le mapurasini va langutane ngopfu na nxungeto eka rihanyo ra vona kusuka a ku hlaseriwa hi swihari swa nhova leswi nga kumekaka laha va tirhelaka kona swiharhi leswi fanaka na tinyoka na na le swin'wana le swi nga tshukaka swi va hlasela loko va ri eku tirheni xin'wana nakambe hi ku va va tirhela ngopfu ehansi ka dyambu for mikarhi yo leha swinene no va va tirhela ehandle kumbe laha ku titimelaka hi mikarhi ya xixika.

Swi nga teka nkarhi wo leha swinene ku va ntumbuluko wu humelerisa nhlayo ya swifuwo leyi va n'wapurasi va yi lavaka naswona va swi lemukile leswaku loko va ti endlela hi vona vinyi va kota ku humelerisa nambara leyi va yi lavaka ya swifuwo.

Swi hlamusela leswaku a nga na mhaka na xiyimo xa teretere ya yena naswona a nga swi lemuki leswaku loko a nga cinci mafurha teretere ya yena yi nge he tirhisi xileswi a yi fanele yi tirhise xiswona loko a lo cinca mafurha naswona a nge he swi koti ku yi kuya mahlweni no yi tirhisa.

Loko swi ta eka maendlelo ya nhlawulo wo fuwa hi tinxaka ku languteriwa ngopfu vutivi bya munhu leswi swi nga ta tirhisiwa eka mabindzu ku kota ku va ku kumiwa leswaku loko bindzu ri nga ri eka xiyimo xa kahle swi ta hetelela swi va na xiave eka ikhonomi.

Madamu ma tlanga xiave lexikulukumba swinene eka ku hlayisa mati leswaku varimi va ta kota ku a kuma hi ku olova loko va lava ku cheleta swilo leswi va nga swi rima swi olove swinene ku va va kota ku teka eka madamu ku tlula loko va fanele va ya teka ehansi naswona swi endla ntirho wo olova swinene.

Vatirhi va le mapurasini va faneriwa ku va va tlakuseriwa muholo swinene hikuva hikwalaho ndlala hinkwayo yale emisaveni yi le mavokweni ya vona ku dya hinkwako kale emisaveni ku na le mavokweni ya vona loko vo tshuka va ku a va le a va yi emitirhweni swi vula ku misava yi nge dyi hikwalaho ka leswi va faneriwa swinene ku va va tlakuseriwa muholo ya vona leyi nga ta va yi seketela matirhelo ya vona no va va ti yimiserile ngopfu ku tirhela tiko leswaku siku rin'wana na rin'wana swakudya swi va kona etafuleni.

Tihuku ntsena ti nge pfuki ti tise mali yo tala epurasini kambe van'wamapurasi lavantshwa va fanele ku twisisa leswaku a swi vuli ntsena ku ri muntshwa a nga tinghenisa eka ku fuwa swifuwo like swa muxaka wun'we ku fana na tihuku va nga nghena na le ka ku fuwa leswin'wana swiharhi leswi nga ta kota ku va swi tiyisa mali ehandle ka tihuku ntsena naswona va nga nakambe ringeta vurimi na swin'wana va nga languteli ntsena eka ku fuwa nxaka wun'wana wa swiharhi leswi nga tihuku hikwalaho swi ta endla leswaku ku va ngopfu na miphikizano eka ku va ku kurisiwa tihuku.

Va fanele va landzelela swileriso leswi va nga nyikiwa hi lava tivaka ngopfu hi swifuwo xikombiso hikuva loko va nyikiwile leswaku va landzelela swilemukiso swo fana no va va nga sengi ku tlula mpimo wo karhi wa meleka eka xifuwo xin'we va fanele va landzelela hikwalaho loko va nga landzeleli swi nga heta swi veka rihanyo ra xifuwo xa kona eka nxungeto leswi nga hetelela swi endla leswaku va lova swifuwo swa vona hikwalaho vafanele va landzelela swileriso hinkwaswo leswi va nga nyikiwa swona.

Ti nga sungula hi ku landzelela na ku lava ku lunghisa laha ku nga onhiwa kona hi tipholisi leti ta khale naswona hi ku ya hi ku endla loku laha un'wana na un'wana loyi a nga onheriwa loyi a fanele a kuma swa yena u ta kota ku swi kuma naswona leswi swi ta kota ku kombisa na ku endla leswaku nhluvuko wu vonakala.

Leswi mfumo wu nga swi endlaka i ku va wu pfuneta hi swa timali eka van'wamapurasi naswona wu kota ku hlanganisa wu va dyondzisa swinene van'wamapurasi vo tala va hava ntivo naswona loko mfumo wo kota ku ku endla magoza ya leswaku va hetelela va kuma ntivo eka la van'wamapurasi va nga na wona swi nga hetelela swi va na nhluvukiso wu kulukumba swinene.

I swin'wana swa swakudya leswi a swi dyiwa naswona swa ha dyiwaka emakaya swinene vo tala va hina hi kule hi dya swona naswona leswi i yin'wana ya ndlela leyi kombisaka laha a swi olovisa xiswona ku va u kuma swo dya kusuka eka swiharhi like ku tlula leswi a swi lavisiwaka xiswona sweswi laha vo tala va xavaka masi emakete kambe emikarhini leyi nga hundza a yo virisiwa swinene naswona a yi endliwa emakaya a ku ri swakudya leswinene swinene naswona swa ha ri swakudya leswinene ngopfu.

Vadyuhari a va fani na hina vantshwa va masiku lawa va hava vutivi na vuxokoxoko hi leswi thekinoloji yi tirhisiwaka xiswona naswona va vula leswi hikwalaho ko suka eka mati ma matitwelo na vutivi lebyi va nga na byona kumbe leswi va nga swi twa hi thekinoloji kambe tanihi vanhu loko vo teka vadyuhari u va tshamisa hansi u va hlamusela hi laha thekinoloji yi nga tirhaka xiswona ku olovisa van'wamapurasi ntirho va ta swi twisisa naswona va kota ku vona va va na vonelo ra kahle eka thekinoloji.

A swi le ka xiyimo xa kahle leswaku va vatirhi va le mapurasini vatirha na vusiku eka xiyimo xa sweswi hikwalaho ku na maphanga ngopfu na swigevenga leswi siku rin'wana na rin'wana swi vekaka vatirhi va le mapurasini eka nxungeto yo va va lova vutomi bya vona naswona loko vo tikuma vatirha ni madyambu kumbe vusiku va va va ri eka khombo ngopfu.

Swi nga va swi nga hlayisekanga swinene hikwalaho sweswi ku na mirhi yo tala ngopfu emakhwatini na vanhu lava vulaka ku va va tiva leswaku mirhi ya kona yi tirhisiwa njhani kambe va ri hava vuxokoxoko hinkwabyo hileswi switandzhaku leswi va nga ta swi kuma endzhaku ko va va tikume vadye swin'wana swa leswi endliwaka hi mirhi leyi va yi nga yi kuma hikwalaho a swi hlayisekanga swinene.

Goza ra masungulo leri a ndzi ta ri teka a ku ri ku seketela vantshwa hi swa timali vantshwa va hava mitirho sweswi a va le ku tirheni hikokwalaho ko kala mali kumbe nseketelo wa mali ku sungula mitirho leyi va lavaka ku yi tirha eka swa vurimi hikwalaho loko vo kuma nseketelo lowu swi ta endla leswaku un'wana na un'wana a va na xiphemu eka leswi a lavaka ku swi endla na kona nakona a kota ku swiendla leswi swi ta kota ku kombisa vutiyimeri va vantshwa.

Loko van'wamapurasi va lava leswaku misava ya vona yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle a va fanelanga ku susa mirhi hinkwayo emapurasini ya vona hikwalaho yi sivela ku va misava ya vona yi kokiwa hi mali xa vumbirhi hikwalaho a va fanelanga ku tirhisa swidlayi swa swa switsotso leswi nga onhaka misava na swin'wana leswi nga hetelelaka swi endla leswaku misava ya vona yi nga ha vi eka xiyimo xa kahle.

Vo tala va vona a va na byona vuxokoxoko kumbe vutivi hikwalaho ka nsirhelelo wa ntirho leswi hikwalaho hikuva vo tala va nghene kumbe vatirha emapurasini va nga thoriwanga hi nawu kumbe va nga ri enawini ku va va ri vatirhi.

Ku cincacinca ka swibyariwa ensin'wini swilulamile swinene hikwalaho leswi swi sivela ku va misava yi hetelela yi nga ha swi koti ku va yi kurisa swibyariwa naswona ku cinca loku ku sivela leswaku misava yi onhaka kumbe yi va yi nga ri eka xiyimo xa kahle ku seketela swibyariwa ensin'wini.

Ku suka ka swirimiwa na swibyariwa leswi va swi byalaka leswi va nyikaka swakudya na leswi salaka leswi va kotaka ku xavisa va kuma mali leyi engetelaka ka ku xava swakudya hikwalaho ka leswi sukaka eka ku va va rima emindyangwini ya vona.

Hi nguva ya ximumu ndzi nga byala swo fana na mavele kumbe swifaki hikwalaho swi lava mati yo tala swinene naswona swi lava mpfula leswaku swi ta kota ku kula kahle hi xixika ndzi nga byala miroho yo fana na xipinachi hikwalaho xi rhandza ngopfu ku titimela naswona a xi lavi mati yo tala ngopfu ku fana na mavele kumbe swifaki.

Vutumbuluxi bya tithekinoloji swi nga onhela mitirho ya vanhu ntsena hikwalaho ntirho leyi a yi tirha kumbe ntirho lowu a wu tirha hi dzana ra vatirhi wu nga hetelela wu tirha hi muchini wun'we lowu tirhisaka thekinoloji naswona leswi swi vula leswaku dzana ra vanhu lava fanele vatirha va ta va va va nga ha va ri hava mitirho hikwalaho ka ku va se va pfariwe hi muchini wun'we wa thekinoloji.

Ku dlaya swifuwo leswaku hi ta ku dya hi ta kota ku dya a hi mhaka yo hoxeka i mhaka ya kahle hikuva loko hi ri vanhu hi fanele hi dya naswona swifuwo leswi swi kurisiwa hi xivangelo xa leswaku swi ta swi ta va swakudya swa hina.

Mitsengo ya swakudya eka timakete yi ta ya ehenhla swinene hikwalaho leswi swi ta endla leswaku swi swakudya swi nga ha kumeki hi ku olova naswona loko swi nga ha kumeki hi ku olova lava swi xavisaka etimakete va ta endla leswaku mitsengo ya henhla hikwalaho na vona va ta va va ri eka xiyimo xo biha xo va va kota ku humelerisa swakudya leswi hikwalaho ka dyandza hikwalaho swi nge olovi ku va swakudya swi kumeka emugangeni hileswi swi ta va swi durha.

Leswi swivangelo leswikulu leswi endlaka leswaku vamapurasi va titshega hi tikhemikhali eka vurimi va manguva lawa hikwalaho leswi tikhemikhali leti ti endlaka leswaku swi olova swinene ku va va endla vurimi bya vona naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku va ti seketela hi tona naswona va lava ku tirhisa tona nkarhi wun'wani na wun'wani loko va lava ku angula xiphiqo lexi va nga na xona xo lava ku va tirhisa tikhemikhali leti naswona na laha kumbe ndlela leyi ti kotekaka ha kona ku kumeka na ku olova.

Homu yi dlayiwa eka mintirho yo fana na va a hi tivaneni kumbe swiseveseve leswi laha vanhu va hlanganaka kona va hlanganela like swilo swo hambanahambana naswona loyi a faneleke a dlaya homu hi loyi a ta va ku a rhamba vanhu leswaku va va va ri eka yena kumbe ku ta tlangela na yena.

I ku rima loko ku tsakamile swinene naswona swin'wana i ku byala swibyariwa swo fana na tindluwa emasungulweni ka mpfula leswi tshembiwaka ku va swi endla leswaku mpfula yi nga ha ni swinene kumbe ku va nisa xi leswi a yi fanele yi nisa xiswona loko a ku nga byeriwangi tindluwa leti.

Epurasini ra mina ku na mintirho naswona mintirho leyi yi hi ndlela leyi landzelaka ku laveka vanhu lava nga ta va va chayela leswi nga ta va swi fambisa like mabokisi naswona kusuka efemeni ku ya etindhawini tin'wani naswona ku laveka vanhu lava va nga ta va vatirha ku paka mabokisi kusuka laha swibyariwa swi nga kona ku fika laha ku nga na leswi swi nga ta swa ku swi fambisa naswona ku laveka na munhu loyi a nga ta kota ku kombisisa leswaku hinkwaswo swilo swi famba kahle laha tivekaka tanihi super visa.

Ku xavisela matiko ya le handle swakudya swi endla leswaku Afrika-Dzonga yi kota ku endla mali kumbe yi kota ku nghenisa mali kusuka eka matiko man'wana naswona swin'wani hikuva leswi swi endla leswaku vanhu lava tirhaka laha Afrika-Dzonga va hetelela va va na mintirho leyi va nghenaka eka ku va va kota ku tumbuluxa swakudya leswi na ku va va kota ku ku endla leswaku swi hetelela swi ka ma la matiku lama swi ma fikelaka naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi ndlandlamuka.

Ku va hi ri na swidziva swa maribye laha Afrika-Dzonga swi koka vapfhumba hikuva swi endla leswaku va suka eka matiko lama va tshamaka eka wona va ta laha Afrika-Dzonga ku lava ku ta vona kumbe ku lava ku va eka ndhawu leyi leswi swi hetelela swi endla leswaku swi kurisa vupfhumba naswona swi endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kula naswona swi hlohlotela ku va na van'wana vanhu kusuka ematikweni yo hambanahambana ehandle ya kota ku endzela Afrika-Dzonga ku lava ku ta ku vona kumbe ku lava ku ta va eka swidziva leswi nga laha eAfrika-Dzonga.

Loko van'wamapurasi vo cincela eka tindlela leti nga onhiki ntumbuluko leswi swi ta endla leswaku swi ku koteka kumbe swi va eka ndlela yo koteka swinene ku va ku tumbuluxiwa swakudya leswi ringanelaka leswaku un'wana na un'wana laha Afrika-Dzonga kumbe ndhawini yin'wana na yin'wana a va a kota ku fikelela ku xava swakudya hikwalaho hikuva swi ta va swi ehlisa minxavo yo va like swakudya swo karhi swi va swi ri eka wona leswi endlaka leswaku un'wana na un'wana hambi ko va munhu loyi a tirhaka a kumaka muholo lowo tala kumbe a kumaka muholo lowutsongo a kota ku va a fikelela swakudya.

Ndzi vona onge ku va na buchari kumbe bindzu ro xavisa nyama eka masiku lawa mhaka ya kahle kumbe i bindzu ra kahle swinene hikuva sweswi ku le kumbe swi dume ngopfu ku va vanhu va xava swakudya leswi nga olova kumbe leswi hatlaku swi endliwa leswi vuriwaka fast food naswona leswi swi endla leswaku swakudya leswi swi va eka ku laveka swinene hi vaakatiko leswi endlaka leswaku loko u va u humelerisa nyama u va u ri eka xiyimo xa kahle xo va bindzu ra wena ri famba kahle hikuva nyama ya wena yi ta tshama yi ri eka nxavo kumbe yi ta tshama yi laveka swinene hikuva yi laveka ku tumbuluxa swakudya leswi.

Ti-drone ti pfuna van'wamapurasi ku languta purasi hinkwaro hikwalaho ko va va nga tirhisanga na matimba yo tala swinene lava a wa ta wa va laveke loko va ri hava ti-drone naswona swin'wani ti va pfuna ku va va swi kota ku cheleta kumbe va swi kota ku va va haxa mirhi yo karhi leyi dlayaka switsotso eka leswi va swi byaleke naswona leswi swa va olovisela ntirho wa vona.

Ku endzela mapurasi man'wana u tinghenelerisa eka vurimi swi endla leswaku u hetelela u va na ntivo kumbe ntokoto leswo loko swi ta eka tindhawu kumbe eka vurimi naswona leswi swi endliwa hikuva u ta va u vonile swiendlo kumbe swin'wana na swin'wana leswi a swi endliwa hi lava kotaka ku humelerisa mapurasi ku va va endla leswaku mapurasi ya vona ya humelela.

Switirhisiwa swa masiku lawa kumbe swa le mapurasini leswi nga tumbuluxiwa eka nkarhi wa sweswi hi leswo kota ku cheleta purasi hinkwaro handle ko va xi tirhisiwa kumbe hambi handle ko va xi ri eku tirhisiweni hi munhu leswi vulaka leswaku hi xoxe xi va xi xi xi ti tirhisa naswona swin'wani hi leswo kota ku tiva loko nkarhi wo endla swo karhi u va wu ri kona ku fana na loko misava yi omile swinene leswaku hi kota ku cheleta kumbe ku va ndhawu kumbe moya wu omile swinene leswi lavaka leswaku wu endliwa leswaku wu nga omi kumbe wu endliwa leswaku wu tsakama leswi hinkwaswo swi va swi kotiwa hi ku tirhisiwa ngopfungopfu ka thekinoloji kumbe thekinoloji kumbe xin'wana na xin'wana lexi tirhisiwaka xa xa masiku lawa.

I ku dya swakudya leswi nga hundzela hi nkarhi naswona leswi nga endlaka leswaku munhu a hetelela a vabya hikwalaho a swi olovanga ku vona loko swakudya swa kona swi nga ri eka xiyimo xa kahle hikwalaho ko va swi ri endzeni ka mathini.

Hikwalaho ko va swi koteka ku byariwa swibyariwa leswi a swi tava swi nga kotekanga loko ku nga ha ri nkarhi wa kona wu va wu byariwa swibyariwa leswi.

Hikuva a thola vatirhi va le purasini ra yena lava nga enawini kumbe lava nga ni mapasi tanihileswi nawu wa Afrika-Dzonga wu vulaka swona.

Biotechnology kumbe xikombiso lexi nga CRISPR kumbe ti GMO yi endla leswaku swi olova ku va ku byariwa swibyariwa naswona swi humelela hikwalaho ku kota ku byariwa swibyariwa leswi a swi nga ta ka swi nga koteki ku va swibyariwa eka ndhawu yo karhi hikokwalaho ko va ku nga vi na mati kumbe ku ome swinene kambe hikuva ku tirhisiwa thekinoloji leyi swi hetelela swi koteka ku va ku byariwa swibyariwa leswi naswona swi kota ku va swi humelela.

I michini yo fana na ya ku cheleta swibyariwa ku ya hikuva ndhawu yi va yi tsakamile kumbe yi omisiwa se swi njhani naswona leswi swi endla leswaku mati ma va ma hlayisiwa swinene.

Ndzi ta swi hlayisa hikuva ndzi swi veka endhawini leyi hlayisekeke swinene leswi nga ta olova ku va swi fikeleleka loko swi laveka nkarhi wun'wana na wun'wana.

A swi talanga xi va xi laveka swinene loko ku ta eka ku va mati ya kona ya tirhisiwa eka vurimi hikwalaho mati ma kona ma va ma yisiwa emisaveni swinene kambe loko swi laveka hi loko ku ve mati ya kona ma thyakile swinene naswona ma nga va ma veka swibyariwa eka khombo.

Hikuva ndzi va na bindzu leri nga ta kula swinene ri variable xiyimo xa le henhla laha ndzi nga ta kota ku thola vanhu lava lavo tala leswaku vatirha naswona loko ri ri bindzu leri nga ta humelela swi ta kota no kurisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga.

I ndzhati naswona yi fika ndzi ti lulamiserile swinene hikwalaho ko va ku ri na nkarhi wo tala kusuka eka sunguti ku ya fika eka ndzhati ku va munhu a ti lulamisela ku va a byala swilo swa yena hikuva ku sungula nguva ya mpfula naswona leyi nga lulamela ku va ku byariwa swibyariwa.

A hi swona ku titimela ku nge dlayi ti bacteria hinkwato hikuva ku na tin'wani ti bacteria leti kotaka ku hanya etindhawini leti titimelaka like swinene naswona leswi swi vula leswaku ni loko ti veka endhawini yo titimela ti nga ka ti nga dlayiwi kumbe ti nga ka ti nga fa.

Swo fana no va laha ndzi tshamaka kona ku va na tikhamera leswaku ndzi ta kota ku vona kumbe ku ta va na laha ku nga voniwaka loko munhu kumbe munhu un'wana na un'wana a nghenaka laha ndzi tshamaka kona kumbe ku huma leswi swi ta tiyisisa leswaku laha ndzi tshamaka kona ku ta tshama ku hlayisekile swinene naswona xin'wana na xin'wana lexi nghenaka kumbe ku huma xi ta va xi tiyisisiwile leswaku xi ta kota ku voniwa.

A ndzi ta endla leswaku swiharhi hinkwaswo leswi nga na vuvabyi lebyi bya susiwa byi yisiwa eka madokodela lama kotaka kumbe lava nga na ntokoto na swiharhi naswona byi nga endla leswaku epurasini leri madokodela lama ma vhakacha leswaku ma ta kota ku va ma nyika nsawutiso eka swiharhi leswi leswaku vuvabyi lebyi byi nga tshuki byi va kona nakambe.

Ndzi lulamisa misava ya mina hi ku yi rima loko ku nga tsakamaka swinene leswaku yi ta kota ku bela hi moya kumbe ku hefemula leswaku loko nkarhi yo byala yi fika misava ya mina yi ta va yi lulamerile ku va ndzi yi byala eka yona.

Ndzi ta endla leswaku michini leyi nga tshoveka yi lulamisiwa naswona eka nkarhi lowu taka ndzi ta endla leswaku michini leyi yi va yi va yi languteriwa hi minkarhi hinkwayo leyi leswaku loko ko tshuka ku humelela swin'wana kumbe yi nga ha tirhi yi kota ku va swi tiveka nkarhi wa ha ri kona leswaku ku kumeka yin'wani michini leyi nga ta va yi kota ku tirhisiwa leswaku ntirho wu ta ya emahlweni wu nga yimi.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a sungula ku byala naswona a kota ku landzelela hi lowa loko swibyariwa swa yena swi tsaka kumbe swi nga tsakanga naswona leswi swi ta kota ku n'wi nyiketa vutivi leswaku hi wihi nkarhi lowu yena a nga kotaka ku byala swibyariwa swo karhi naswona hi swihi swibyariwa leswi tsakelaka ku va swi byariwa hi nkarhi lowu karhi.

Ku kombisa kumbe ku dyondzisa vadyuhari ku tirhisa switirhisiwa leswintshwa swa vurimi i ku tshama na vona hansi u va kombisa kusuka ekusunguleni na ku va ku oloveli ku tirhisa michini leyi na ku ya eku tikeni ka ku yi tirhisa naswona leswi swi ta va nyika nkarhi eka ku va va ti lulamisela ku va va dyondza ku tirhisa michini leyi.

Hikwalaho varimi va fanele ku landzelela swileriso leswi va nga nyikiwa hikuva ku tirhisiwa mirhi leyi lawulaka switsotswana leswi hikuva loko ko tshuka n'wamapurasi a tirhisa mirhi yo tala swilo swi nga endla leswaku swibyariwa swa yena swi va ekhombyeni ro va swi nga ha vi hi ndlela ya kahle hikwalaho ko va a tirhisa mirhi yo ngopfu naswona swi nga tshuka swi koxa kumbe ku sivela mbuyelo lowu a ta va a wu kumile kumbe lowu a wu kumaka hi masiku.

Mina ndzi vona va nga tirhi kahle hikuva emapurasini yo tala van'wamapurasi va tirhisa varimi hi tindlela ta tihanyi swinene naswona a va nyiki swisirhelelo leswi nga kotaka ku va swi va va sirhelela loko va tirha emapurasini lama leswi swi endla leswaku vatirhi lava va tirha ehansi ka ntshikelelo swinene no va vutomi bya vona byi va byi va ekhombyeni minkarhi yin'wani.

Ku kuma switirhisiwa swo durha ndzi nga ya ndzi ya swi lomba kumbe ndzo se teka hi leswi vuriwaka loan kumbe ku lomba mali ebangi ku va ndzi kota ku xava switirhisiwa leswi leyi mali leyi ndzi nga ta kota ku yi hakela loko se ndzi kote ku kuma mali kumbe ndzi humese mali kumbe bindzu ro ro ra mina ri va ri humelerile.

I ntirho wo paka swibyariwa kumbe ku hlantswa lowu olovile swinene naswona vana va nga wu endla hikwalaho ko va va ti hoxa enghozini swinene.

Hikwalaho ko va va nga landzeleli ku ya hi ku mpfula yi sungula ku na rini ko tala no va va landzelela swileriso leswi nga ta va swi kota ku va sirhelela loko ko tshuka ku va ni dyandza leswi swi endla leswaku van'wamapurasi vo tala va hetelela va lova swibyariwa swa vona hikwalaho ko ka va nga tivi leswaku va nga swi endlisa ku yini loko va tshuka va hlangana na makhombo lawa.

Agricultural activities yi katsa vantshwa hikwalaho sweswi hi vantshwa lava faneleke ku tiyisisa leswaku va tinghenelerisa swinene eka swa vurimi no ku tumbuluxa swakudya hikwalaho vona va na vutivi swinene hikuva va kota ku ya exikolweni nakona ku va tidyondzo ti kumeka hi ku olova swinene.

Hikwalaho swilo sweswi swi durha nakona swin'wana swa leswi endlaka leswaku vatirhi va le mapurasini va durha swinene hikwalaho ka swifambo hikuva sweswi kusuka endhawini leyin'wani ku ya eka yin'wana swa durha swinene a swa ha fani na masiku lawa nga hundza laha a swi olova naswona leswi swi endla leswaku vatirhi lava va koxa mali yo yo tala nyama nyana leswaku yi ta kota ku va yi sivela leyi va yi khandziyaka loko va ya entirhweni naswona no va va xava swakudya hikwalaho swakudya swa durha masiku lawa.